Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane e ne ke itumetse thata, ka gonne e ne e le santlha ke se pagama, mme e ne ke fofela kwa lefelong la Kapa Borwa e leng Cape Town ke ile go ya malatsing a boikhutso teng.

Nka rata go ipona ke palame sefofane sa Emirates gonne ke sone se e leng gore batshameki ba mme ba se pagama ba e le goreng ke ba senama, mme batho ba le gantsi ba tshaba gore sefofane se ka tla sa wa ka bone, se le ko loaping, ko lobaibaing, mme ebile gape motlhomongwe be le gore ba tshaba go ipona ba le ko godimo thata e le batho ba le ba e le goreng ba boifa go nna ko godimo.

O tshwanetse go pagama tekesi, mme a lebaka kwa lefelong la boemo difofane lwa O R Tambo, mme ga tswa fao a pagame sefofane a reke ticket-e, e ya Nigeria ya sefofane, mme ga tswa fao a pagame sefofane a lebe kwa Nigeria o tla fitlha ko boemong lwa Lago's, mme morago ga foo a fologe sefofane, mme a botse bathusi go pagama difofane gore o leba kae.

Ke rata dibese ka gore di phela di tshwere nako, mme fa e re, e tlile go feta ka ura ya lesome, e tlile go feta ka ka ura ya lesome, mme se ke sa se rateng ka dibese ke gore, letsatsi le lengwe le lengwe ga di fetole tsela e di tsamayang ka yone, o ka fitlhela di go folosa gautshwane mme, e be o tshwanetse o tsamaye sekgala se se telele, ka maoto, go ya go fitlha ko o batlang go ya teng. Mme dibese tsone ke a di rata ka gonne di a tshepega.

Mathata a ke kopaneng le one a karata e botlhale, ke gore, ke na nako nngwe kere ke a e maparetsa mo motšhining wa bone, ebe e le gore motšhini ga o batla go bala karata eno, mme gape karata eno mathata a nkile ka kopana le one, ke gore, o tlampe we o nne o ya go e tlatsa kgapetsakgapetsa, gonne ga o sa e tlatse fa nako e ntse e tsamaya ka se tlhole e bereka, mme yone a e rata ka gonne e bonako, mme ebile e bonolo ga o eme nako e telele ga o e tlatsa, mme ebile le fa o e reka.

Motho o nna mokgweetsi yo o siameng ka go kgweetsa maleba, mme a tlhokomela melao ya tsela, mme ebile a netefatsa gore, o tsena kwa tshwanetseng go ya teng ka nako, ke ka ga motho a tla ratiwang ke batho, mme ebile e le mokgweetsi yo o siameng wa bese, a obamela melao ya tsela, mme ebile o dira gore mongwe le mongwe a tsene ko tirong ya gage a bolosegile.

Ba amega ka gore dibese e tlabe di sa tlhole di bereka, mme ba e le gore ba le mo strike-ng, mme jaanong batho ba ba kwa metseng le magaeng ba tlabe ba tsogile phakela ba ile kwa ditseleng go ya go emela dibese gore di tle, mme ba tla nna ba letile go sena bese epe e tlang, mme be e le gore ga ba na le matlole a go patela tekesi e ka ba isang teropong, mme be be ba feleletsa ba sa ya meberekong ebe, ba omannyiwa kwa mmerekong, kgotsa go te mmereko o fedile ga a tshepagale motho oo, mme a sa tlhole a tla mmerekong, ka gore ga ntsha lebaka la gore le le maleba gore goreng a sa kgona go tla mmerekong kgotsa tirong.

Di tsamaya ka nako e rileng, gonne di batla go aga botshepegi mo bathong ba tsone tse ba di berekisang, mme ba itse gore nako ga e re ura ya borobedi be se tlabe e feta, mme batho ba kgone go e tshepa, mme ba itse gore e feta ka nako eo, fa bese e ka nkema ka dinao, nka swaba thata, ka gonne, ke tla be e dira se ke sa se solofelang, mo go yone, kgotsa mokgweetsi.

Ee, nkile ke a siwa ke bese, mme gore e ntshie jalo, e ne le nna o e leng gore, o molato ka gonne e ne ke sa tsoga ka makuku, e nne ke setswe, ke tsogile thari, mme jaanong go tlhapa gwa me, ke be ke diega, ke tsaya lobaka, ga ke ya kwa tseleng ke be ke fitlhela gore bese e setse e fetile, ke e bona setse e tsamaya kwa pele, ke lekile ke re ka e tabogela, mme mokgweetsi wa bese, ga kgona go nkutlwa.